Dumelang le kae, ne ke kopa thuso feela mona ke itse ha ke lo ntsha masheleng a ka mane, ATM-ong, hebe ho tswa tjhelete ena e ditshila ena, ne ke batla ho botsa hore na tjhelete e ditshila e nka kgona ho e sebedisa ho reka ka yona haebe ho le jwalo, hore nka kgona ho sebedisa tjhelete e, ha ho na bothata. Mpha haebe ha ke tlo kgona ho e sebedisa ne ke kopa feela ha le ka tjhentjhela yona tjhelete ena le mphe e nka kgonang ho e sebedisa mona mabenkeleng.

Batho ba fumanang UIF ke bao ba tlohedisitsweng mosebetsi ke khampani le bao ba tlo hodisitsweng mosebetsi hobane ba kula le oo, a tlohelang mosebetsi hobane dilemo tsa hae ha di sa dumela hore a sebetse. UIF ha o so o e hlalosa ka sekgowa ke Unemployment Insurance Fund, yeo e patalwang ke khamphani le wena eo o e ntshang ha o ntso sebetsa hore ha o ka etsahala hore mosebetsi wa hao fele o e fumane tjhelete eno. Ha UIF e sokodisa o lokela ho ho kenya ntho e ba reng ke claim-e, ho kenya ngongoreho hona mono, U_ I _F o ba botse ka moo ka mokgo UIF ya hao e sokodisang ka teng.

Account ena o tlo e bulang, ena ke e o tlo e sebedisang ha se o qetile ho sebetsa, ha o se o fihlela dilemong tse sixty-five. Ke hona mono moo o tlo kgonang ho sebedisa tjhelete ena e ka akhaonteng ena, account ena ke ntho e re bitsang long term savings. Ke ho boloka tjhelete nako e telele, tjhelete ena e ntse eya eya e nyoloha, e nyoloha ha o ntso e tshela ka account-ong.

Ntate ne nka rata ho bula tshireletso ya bophelo. hoha ke tseba hantle, ha ho na moo ke fokolang bophelong le dipetlele batjha, hore ha hona moo ke fokolang bophelong. Ne nka rata ho tseba hore na tshireletso ya bophelo eo o ka nfang yona ke efeng.

Dumela ntate o bua le ntate Molemi mona FNB, keo founela bakeng tsa account ya hao e so patalweng a na wa tseba ka yona? Ntate, ha o tseba ka yona ke thabela hore wa tseba ka yona. Jwale account ena ya hao ha o sa e patala ntate o tlo ba na le mathata a maholo pakeng tsa ntho e re bitsang credit score. Theko ya hao ya sekoloto e tlo theoha and ha ho na moo ba tlo fang sekoloto ha o sa patale yona account ena, ntate kea leboha. Nna ne ke batla ho tseba hore na o tlo e patala neng.

Deposit ena, re tlo e kopanela. Nna le monghadi wa ka.

Ntate mashonisa, ne ke kopa ho bua le wena ka taba yane ya tjhelete e ko o kolotang yona, ntate ho ile wa hlaha mathatanyana a hlokang hore ke, ke wa kwale ka pele, ka pele, ka yona tjhelete eno e ko o kolotang yona, ne ke kopa ho patala kgweding e tlang, ntate.

Ha o boloka tjhelete ena, ho na le eo e sa tlo ho nkuwa ha oe ntsha ke mmuso. Ho tjho, hore ba bua ka yona, ba re ke yona tax free savings account-e. mmuso ha o tlo kgona ho e fihlella tjhelete eno, ha oe boloka o tlo kgona ho ntsha tjhelete eo kaofela, oe boloke.

Ntate ke ya tseba hore ke kolota dikete tse mashome a mabedi, ke leka ho di patala hona jwale, dikete tseno tse mashome a mabedi. Empa feela ha ke kgone ho patala, ke ntse ke patala mona ka cell phone ya ka. e batla dikete tse hlano fela ka letsatsi, jwale ne ke kopa hore o mfe matsatsi a mane, hore ke kgone ho patala dikete tsena tse mashome a mabedi. Ke ya leboha.